Hayi, andivumelani nale ingxelo ngoba kaloku xa ukwielektroniki akufani nokuba yimbaleki, koko ke hayi andivumelani nayo. Ngoba kaloku awusebenzisi nomzimba ixesha elininji, awushukumisi njengeembaleki okanye ube unxaphile. Andivumelani nayo. Ewe ke, uba bekusithiwa aba badlali bebhola ekhatywayo ngabo abaziimbaleki bendawuyiva ngoba noko banako ukubaleka phaa naphaya phofu nothi phaa naphaya bayabaleka ukubaleka. Ngoko ke andivumelani nayo.

Ibachaphazela kakubi, oh ichaphazela kakubi impilo yabadlali bayo ngohlobo lokuba baphetha sebengekho sempilweni bephelela ezibhedlele, abanye baphethe sebengaphilanga ngoba kaloku yonke le nto ihamba ihambe ibuyele kubo, yonke laa nto bayenzayo ihamba ibuyele kubo. Ngoku abakwazi ukuba banganale enye indlela ngaphandle kokuba bangabikho rayithi.

Ndithanda ukudlala lo umdlalo webhola, ndidlale phayana lo udlalwa ngabantu ababini, ndidlale nomntu ongaphaya xana nam ndibe ndiyidlala ngapha. Then amanqaku ethu abalwe adityaniswe phayana elentuzeni. Yintoni le nto? Phaa kumabonakude, yonke into siyibone phaa kumabonakude. Sidlale ndibe yintshatsheli.

Andicinga ukuba ingathathwa njengomdlalo wokwenyani ngoba awudlali kangako ngaphandle koba iyingqondo le idlalayo ze wena umzimba uhleli phantsi awenzi nto, qha uchophile dukumfa imini yonke uyacofa, usebenzisa izandla zakho qha namehlo ngokubukela. Ngoko ke andiqondi ukuba ingathathwa njengemidlalo yokwenyani leyo njengoba uyibona uba ikumabonakude kwasekuqaleni.

Ndingacebisa ukuba ongekawuqali angabisawuqala ngoba kaloku ngokwesilungu sithi i-addictive laa nto. Uthi apho uyiqale khona kungabikho lula ukuba makuyiyeke, uhleli nje ungcangcazelela ukuwudlala lo mdlalo, ingase uchophe phambi kwaloo mabonakude udlale lo mdlalo. Akukho nto uyobe uphinde uyenze ke ngoku kwalapha endlini ngoba kaloku usoloko uthe ntsho kumabonakude usebenzisa izandla zakho ucofa, udlala lo mdlalo ulapha kwiividiyo. Ngoko ke ndingathi uba awukawuqali suba sawuqala.

Ayo yezityebi zodwa, ezinye izinto azidingi mali ukwenza umsebenzi yozonwabisa. Ungazonwabisa usebenzisa izandla zakho okanye ngomzimba wakho okanye ngokubukela maxa wambi nangokufunda ungakwazi uba ibe ngumsebenzi wozonwabisa kwakho oko. Akudingeke mali uba ungazonwabisa .

Ndingathanda ukwenza umsebenzi wozonwabisa ndiphume ndiyonyuka intaba. Ndihambe ndihambe nabahlobo bam umhlawumbi okanye ndihambe nabazala bam, ndingafumana .

Ndixhasa le ngxelo kuba kaloku xa uphila ubomi bakho unesikrokro okanye ungonelisekanga ngoba kaloku uhamba uhambe ube nalaa nto, kodwa mhla ndathi ngenye imini ndaze ndibe kanti ndirayithi ndaze ndibe kanti ndibuphilile ubomi. Ngelo xesha loo nto ithetha ukuba utheni? Unesikrokro, awonelisekanga bobu ubomi ubuphilayo. Ngoko ke umane usithi ndibawela ukuthi ngase ngenye imini ndithi, ithetha loo nto uba awonelisekanga. Ngoku ke ngokutsho ke inyanisile le ngxelo ithi, abantu abenza imisebenzi yokuzonwabisa abayithandayo baphila ubomi obupheleleyo.

Ukufunda incwadi, iincwadi zamabali amade, iincwadi zamabali amafutshane. Ndiyakuthanda ukuhlala ndizonwabele ndifunde ezo ncwadi, ndichithe ixesha ngazo okanye ndihambise ixesha ngazo. Ndiyakuthanda ukufunda kakhulu, ngoko ke ndiye ndiyive igcwele imini yam xa ndithe ndafunda noba liphepha elinye okanye abe mabini.

ndingathanda ibe ngumdlalo, ibe ngumsebenzi wokuzonwabisa ngoko ke ukuya kona ndingaya ndiyokuxhasa umhlobo wam, ndiyoncedisana nomhlobo wam. Kodwa ayinoba yinto endiyenza kuba ndiyithanda, ndingayenziswa kuba ithandwa ngumhlobo wam ndifuna ukumxhasa okanye ndifuna ukuba kunye naye, not uba kuthiwa ithandwa ndim.